Ewe, iingcaphephe zithi ukuba umntu uziva unxunguphele okanye ungonwabanga iintsuku ezintathu zilandelelana oko kungabonisa ukuba unesifo soxinzelelo lwengqondo. Oku kungenxa yokuba usizi oluqatha okanye ixhala elingapheliyo linokuba luphawu lwesifo soxinzelelo. Kubalulekile ukuziqonda ukuba uziva unxunguphele okanye ungonwabanga kunoba ungayazi loo nto kwaye uyakwazi nokukhawuleza uthethe nengcaphephe ezawukwazi uba ikuncede kwesi sifo soxinzelelo ungekade uzibone sele usenza izinto ezinkulu.

Ukuba ndifike esibhedlele kwaye kukho umgca omde wokungena kwangentseni ndingenza oku kulandelayo ukuze ndichithe ixesha. Ndiza kusebenzisa ifowuni yam ukuze ndifunde incwadi, ndibukele iividiyo okanye ndidlale imidlalo. Ndiza kundwendwela abantu endibaziyo kumgca ndithethe nabo kwaye ndibazise ukuba ndilindele ntoni. Ndibuze ukuba umgca ungowantoni, ndingachithi ixesha kanti ndihambele kumgca ongenguwo lowo ndiwuzele esibhedlele.

Molweni tata. Ndidlula apha kule ndlela iya ngasesibhedlele kwindawo yaseGcuwa, ndibona ingozi apha kwaye ndidlula kungekho mapolisa kwaye akukho ambulensi ehambisa uncedo. Ndicela nikhawuleze kuba kwenzeke ingozi apha and abantu balimele kakhulu badinga uncedo olukhawulezileyo.

Kubalulekile ukuqonda ukuba ucwangcisontsapho luyinxalenye ebalulekileyo yokukhathalela impilontle kunye nokuzinza komntu. I-IUCD yindlela yocwangcisontsapho esebenzayo kwaye inokuba luncedo kubantu abaninzi. Kodwa nxa kufikwa kulutsha olwabelana ngesondo, ngakumbi olu lusesesikolweni, kubalulekile ukuqwalasela izinto ezininzi. Okokuqala, kubalulekile ukuba ulutsha lufunde kwaye luqonde ngokucacileyo malunga neendlela zocwangcisontsapho kubandakanywa ne-IUCD.

Abantu abadala eMzantsi Afrika banokuthandabuza ukufuna unyango ngenxa yezizathu ezininzi, kuquka ukungabi namava okanye ulwazi malunga nempilontle, ukoyika ukuxilongwa okanye unyango, ukungabi nokufikelela kwiinkonzo zempilo, iindlela zonyango, iinkolelo zemveli okanye ezenkolo.

Ngelishwa abantu abadala abaninzi eMzantsi Afrika ababoni ukuxatyiswa nokukhathalelwa ngokwaneleyo. Banokujongana nemingeni efana nokungabi nokufikelela kwiinkonzo zempilo ezisemgangathweni ophezulu, ukungabi nokhuseleko lwezentlalo kunye nokwahlulwa kwezentlalo. Kukho imibutho kunye namaqela asebenzela ukuxhasa nokukhusela amalungelo abantu abadala kodwa kusele imingeni emininzi ekufuneka iqwalaselwe.

Imali yenkamnkam evela kurhulumente inoncedo abantu , inonceda abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo ngokubonelela ngenkxaso yezezimali yokufikelela kwiinkonzo zempilo. Oku kunokubandakanya ukuhlawulela iindleko zonyango, amayeza kunye nezinye iinkonzo zempilo. Nangona kunjalo kubalulekile ukuba inkqubo yenkamnkam isebenze ngokufanelekileyo kwaye ibe nokufikelela ngokulinganayo ukuze abantu abadala bafumane uncedo olufanelekileyo.

Ukukhathalela utata onesifo esibangela ukuba angakwazi ukuzihlamba okanye ukuziyela ngasese kunokuba ngumngeni omkhulu. Ngenxa yoko ndiza kwenza amalungiselelo alandelayo. Okokuqala, ndiza kuqesha umncedisi wezonyango okanye umhlalaphantsi oqeqeshiweyo ukuba ancede ngemisebenzi yemihla ngemihla efana nokuhlamba, ukutyisa kunye nokunceda ngasese.

Mama, ndiyakuva ukuba uziva unesithukuthezi kwaye uhlala wedwa emzini wakho osezilalini ndiyakuqonda okokuba oku kunokuba ngumngeni omkhulu kuwe. Ngenxa yesi sicelo sakho ndicinga ukuba ikhaya labantu abadala linokuba yindlela elungileyo kuwe. Kuya kubakho abantu abatsha onokudibana nabo kwaye wenze imisebenzi eyahlukeneyo kunye. Oku kunokunceda ukunciphisa isithukuthezi kwaye ufumane inkxaso efanelekileyo.

Ukunceda ugogo athathe amayeza wakhe ngamaxesha afanelekileyo ndiza kwenza ezi zindlela zilandelayo. Okokuqala, ndiza kwenza ishedyuli yamayeza kwaye ndiyibeke kwindawo ebonakalayo njengokubhala phantsi kwamaxesha athathwa ngawo amayeza kunye neziyobisi. Oku kuya kunceda ugogo ukuba akhumbule amayeza akhe. Okwesibini, ndiza kusebenzisa isixhobo sokukhumbuza njengokubeka iswekile okanye ifowuni ukuba ikhumbuze ugogo ukuba athathe amayeza akhe ngamaxesha athile.

Ndiyakuqonda ukuba udade wenu omdala akanikezeli ngendlela efanayo ngale ngcebiso kodwa ndiyakuva ukuba ikhaya labantu abadala linokuba yindlela elungileyo kumama wethu. Kuya kubakho abantu abaqeqeshiweyo abanokumnceda ngempilo yakhe kunye nemisebenzi yemihla ngemihla. Ikhaya labantu abadala linokubonelela ngenkxaso yezonyango efanelekileyo njengokujonga impilo yakhe rhoqo, ukunika amayeza akhe ngamaxesha afanelekileyo kunye nokumnceda ngemisebenzi efana nokuhlamba nokutyisa.

Abantu bavakalelwa kukuba ukuthatha abazali babo abakhulileyo baye kwikhaya labantu abadala kunokuba ngumngeni omkhulu. Ezinye zezizathu zibandakanya ukunamathela ngokweemvakalelo. Abantu banokuziva benamathele ngokweemvakalelo kubazali babo kwaye bavakalelwe kukuba ukubashiya kwikhaya labantu abadala kuya kubenza bazive bebodwa okanye benganelisekanga.

Ndingaqala ngokuthetha notatomncinci wakho malunga nokubaluleka kokusebenzisa imali yenkamnkam ngobulumko. Ndiza kumcacisela ukuba le mali inokuba luncedo ekuphuculeni ubomi bakhe ngokubanzi, hayi nje ukuthenga utywala. Ndingamcebisa ukuba senze izicwangciso sokusebenzisa imali yenkamnkam kunye, njengokubeka phambili iimfuno zakho ezibalulekileyo, njengokutya, indawo yohlala kunye neenkonzo zempilo.